Okokuqala indlela esinomnceda ngayo kukuba singamxini, singadikwa nguye. Sizame ukumfumanela uncedo ngokukhawuleza, ngoba le meko ukuye, akuyo ayomeko azenze, avele wazenza okanye wazifunela yimeko eqhelekileyo kumntu nawuphi na oye abeleke, oye athi xa egqibobeleka afumane le ngxaki. Okokuqala singamnceda ngokumsa esibhedlele apho azawutsho afumane uncedo ngokukhawuleza, afumane na ngabanzi ngale nto azotsho akwazi ukuqala ukutya amayeza esi sigulo azokwazi ukuba ngcono.

Imbi kakhulu indlela eziphathwa ngayo izigulane ezibhedlele, kambi abanye babo bade balahlekelwe yimpilo yabo besandokufika njalo esibhedlele ngenxa yokungafumani nkathalo. Mna ndingathi kurhulumente makaqinisekise ukuba kuqashwa abantu abanothando kubunesi, abantu abayidalelweyo le nto, abantu abathanda unceda. Ngoba sekukho le ngxaki nje ikakhulu qashwa abantu abangenalo uthando, abangenayo umthando wobunesi.

Okokuqala ilanga okanye laa ndawo ibhala i-expiring date, ixesha alibhalwa ngokufana kuneli lisemthethweni. Umfanekiso weyeza awufani neli yeza lisemthethweni. Ngamanye amaxesha iye nje ubakhiwo beyenza, ibhotile yeyeza lena ingafani nale, neli yeza lisemthethweni. Ngamanye amaxesha amanye amayeza aye angabhali eli yeza, ufumanise kuthiwa liyeza linento ethile kodwa alibhalwanga.

Umasipala makaqinisekise ukuba ulungisa iindlela kwiindawo ezineendlela ezimbi. Noba akenzanga itha kodwa agalele irhexe apha endleleni ukulungisa indlela ukuze abantu bazokwazi ukuhamba neemoto zikwazi ukuhamba.

Iyinyaniso ukuba amathuba okusinda mancinci xa kudala unesi sifo. Kubalulekile ke ukuba uyohlola. Thuba nethuba olifumanayo hamba uyozihlola, ufumane oogqirha noonesi bakwazi ukuhlola. Siyahlulwa nanini, siyahlulwa nanini esi sifo.

Mna ngokuya kwam urhulumente akenzi ngokwaneleyo ngoba kusasweleka abantu abaninzi ngenxa yesi sifo ngokungafumani mayeza ngexesha. Nezibhedlele zikhalaza ngoba amayeza esi sifo awekho, izinto zosebenza malunga nesi sifo aziphelelanga, nabantu umzekelo oogqirha noonesi abasebenza kwicala lesi sifo bayashota. Into eyenza ukuba abantu abangakwazi ukufikeleleka ekubhataleni izinto zesi sifo baze bakwazi ukuphila okanye bakwazi unyangwa.

Mna ndiyakholelwa kwizangoma. Sithi ke thina xa sizibiza ngamagqirha okanye ngamaxhwele. Ndikholelwa ngoba siyakwazi uncedakala. Izifo ezininzi azinyangeki ngokwesilungu, ezibhedlele ke ukutsho. Kuyenzeka ukuba kubonwe isifo seswekile kanti ayiso sifo seswekile. Xa usiya kwizibhedlele kuthiwa sisifo seswekile kanti ayisiso. Sikholelwa ngoba, ndikholelwa ngoba kwizangoma ziyakwazi ukusinceda kwizinto ezinjengamabekelo, izifo nje ezidibene nento yesiXhosa